Re qobile ho tsamaya ka tsela ya Marquard, e le ho qoba dikoti le sephethe se bang tseleng eo. Mme ra nka tsela ya Bloemfontein, hobane yona e se na sephethephethe se sengata e bile mebila ya teng e le ntse ele hantle, e tsamayeha ha bobebe.

Bese ya maemo eng etseditse leeto le monate hona ho, ke ne ke sena ngongoreho ya hore na ho tla etsahalang ka nna ha nka tshwarwa ke metsi, e boetse hape eng entse ke ikutlwe ka ke ka tlung. Ha hona leeto le ntseng ke le nka. Ke ne ke bile ke lebetse hore ke ntse ke le ka koloing e nkang leeto, hobane tsena tsohle di ne di etsahala ka hona ka beseng ka mona. Ha ne ke batla ho ntsha metsi, ke ne ke a ntshetsa ka beseng, ke ke shebeletse TV. Ke kgothaletsa bese ya maemo.

Ke ile ka kopa nomoro tsa mokganni, mme ka etsa hore hang hore ke fihle hae, ke mo romelle tjhelete eo. E le ho qoba hore a mphumane ke le molotsana, le hore le yena a se senyehelwe ke mosebetsi wa hae.

Tjhe, ha ho ka hwa ba le tharollo, mokganni o ile a ntshepisa hore ke tla dula setulong ha ho ka ba le motho a theohang. Empa ha o ka ba hwa ba jwalo, ke ile ka theoha mo ke theohang ke ntse ke dutse hodima engine, ka ba ka patala tjhelete e sa fellang. Mme ha a ka bonahala a thabile ke taba eo, le nna ke theohile ke sa thaba ke taba ya hore ke ne ke dutse hodima engine.

Ke ile ka hlokomela hore mokganni o ne a ingwetswe ke boroko, mme ka nka qeto ya hore nakong e tlang ha ke nka leeto, ha ke nka ka fumana e ntse e le yona bese eo, ka yena kganni ena eo, ha ke no nka leeto ka bese eno. Hobane ke hlokometse hore mokganni eo, ke motho ya hlolwang ke boroko, ya bileng ho ka etsahalang hore e be ha a phomole hantle.

Dumela bahlomphehi, ke ile ka palama sefofane se tlohang Joburg se tla Bloemfontein ka tsatsi la bone. Mme ho fihleng ha ka mo, ke ile ka hlokomela hore mokotla wa ka ha oyo ho e meng ya mekotla e ne e le teng kwano. Mokotla wa ka e ne e le mokotla o mosweu, o bohareng, mme ka ho ona o tshetse diphahlo tsa bana tsa mariha fela. Ha ke na bonnete ba hore na, o nkuwe ke motho ka phoso kapo o nyametse hona mona ha re fihla? Ke tla leboha thuso ya lona.

Ho qoba dintwa, ke tla leka ho sheba moo nka bakang teng hape. Empa ha ke qeta ho paka, ha ho ka hwa etsahala ka bona mokganni eo, ke tla leka ho mo hlokomedisa hore ka moso, a se hate motho e mong torong ka ho etsa ketso e tshwanang. A amohele hore ya fihlileng pele, ke yena a nang le tokelo ya ho paka pele.

Ke nahana hore bakganni bao, le bona ba ka fuwa monyetla wa hore pele ba nka batho ba ba kena ka koloing, ba ba nke dinepe le bona. E le ho ba romella vompany ya bona, hore ha ka seo se ka sa etsahala, ho tsejwe hore na ba ne bapalangisitswe batho ba jwang. Ke ikutlwa ke bolokehile ha ke tsamaya ka dikoloi tsa teng, mme la maeto a bona aba ka pele, ba boloka nako.

Dumela mme ditekete tse setseng, ke tsa nako ya hora ya bo tshelela mantsibuya, mme tsona ka ditjeo ke makgolo a mabedi fela. Re boetse hape re le eletsa hore ha bese e tsamaya ka hora ya botshelela, ha ho bolele hore, e be le nako eo fihlang ka yona. Re kopa hore bonyane o fihle metsotso e mashome a mararo pele bese e tsamaya, ho etsetsa hore o se iphumane, o fihla be se tsamaile kapa o iphumane o fihle ha morao. Ke tla leboha tshebedisano mmoho le wena.

Nka efa supa, di bese di tsamaya ka makgethe a hlwelletseng, ha se ka nako tsohle o ka fumanang bese e tsamaya ka lebelo le phahameng.

Leeto le ke kileng ka le nka le letelele, ke ha ne ke ya Mpumalanga, ke tsamaya le mohlankana wa ka. Ho ne ho le monate hona ho, re ne re tsamaya ka bese ya maemo mme re fihlile re shebeletse television, re kgona ho ya matlwaneng ka hona ka beseng eo, re kgona le ho eketsa mollo wa di fono tsa rona. Re fihlile ka yona nako eo e ne boletswe hore re tla fihla ka yona. E leng hora ya botshelela mantsibuya. Ha o ka hwa ba le sitiso ya letho.

Molaodi wa renke o ne a nthuse hona ho. Ke ne ke qala ho nka leeto la yang Tembisa, mme ke ne ke sa tsebe hore na dikoloi tsa Tembisa di ema hokae, mme di kgafelwa bokae? Ke ile ka kopana le molaodi, ka mo hlalosetsa hore ha ke ke lefifing, ha ke na tsebo. Mme a nhlalosetsa tsohle, a nto ntataisa ho ya dikoloing tseo.

Dumela ntate, ka nnete ha ke ya thaba ho hang ka koloi eo leng rekiseditseng yona. Re dumelane ka hore koloi ena ha ena mathata. Ke rekile koloi e, ke tseba mathata a nang le yona e leng mabidi fela, empa ha hona mohlang koloi ena e sa itshupang. Ka nnete, ha ke ya thaba ho hang ke ketso ena, mme e bile ke rerile ho e kgutlisetsa moo ho lona.